Isikhathi sokulinda sizithinta kabi izinzuzo kanye nekava yomnikazi wepholisi ngoba, kunengozi ukuthi umnikazi wepholisi engashona kulezo kuleso sikhathi esibekiwe ukuthi ame kuze imiphumelo yepholisi yonke ibe right, futhi ingene kuye egameni lakhe. Lokhu kwenza ukuthi abantu begcine sebeshonile bangakhavarangwa yiyo i-inshwarensi.

Ulwazi oludingako kumshwalensi wemoto ukuthi imoto isebenza kanjani futhi mhla wenza ingozi kokhavareka ziphi iy'ndleko zokulungisa imoto noma imoto oshayisane nayo. Into ezibalulekile ukusebenza phezu kwazo ukuthi imali ye-inshorensi ingakhethi iy'gameko la ikhavara khona.

Umthelela wesikhathi sokulinda ekusebenziseni ngomphumelelo womshwalensi womnqwabo, kukubi ngoba mhla umuntu eshona kungekafiki isikhathi sokulinda kuthi siphele, umshwalense awubhadali kuloyo muntu. Ngoba inqubomgomo yabo ayivumi ukuthi umuntu anqwatshwe kusengakafiki isikhathi sokulinda ukuthi siphele.

Sawubona, nomzane. Bengisacela ukubuzisa mayelana kukhululwa okungenzeka noma ukuhoxiswa. Angisathandi ukuthi ngiqhubeke nomsholensi womnqwabo ngoba ngibona ukuthi isikhathi sokulinda sesiside kakhulu, futhi le mali engiyibhadalayo iningi kakhulu ukuthi ngingama isikhathi esingaka. Ngiyaqela ngiqela ungisize ukuthi ngihoxise, ngihoqise lo inshwalensi.

Le mali iningi kakhulu, futhi ibuhlungu ukuthi ubhadale umuntu imali ongeyeboleke kuye ize seyikhule yathola nenye phezulu. Kubuhlungu into abayenzako omashonisa kwabantu ngoba iyabaxhaphaza futhi abantu abasakwazi ukuzenzela into ezinhle . Futhi kwenza ukuthi umuntu ehlezi ebuya ezoboleka imali ngaphezu .

Bengilindele ukuthi ngizophathwa kahle la ngithole khona umshwalense wemoto ngoba, ngingafundanga kahle i-contract. Kube kwabaneshwa ukuthi ngitshayise ngemoto. Angisizakalanga futhi angizange ngagquliseka.

Mama, lo mshwalensi usebenza kanje, mawuwukhipha noma uwuthatha lo mshwalense namuhla uzoma isikhathi esinganga iy'nyawo, iy'nyanga ezintathu kuze umshwalense ukwazi ukukugcina futhi ukukhavare ukusize ngakho konke lokhu okudingako ngawo. Kule yinyanga ezithathu mhla kuba nesifo kulabo bantu obabhalisile kule pholisi, kuzoba yishwa ngoba angeke ipholisi ikwazi ukubakhavara. Ngiyacela mdla ningazwisisi ngendaba le engiceda ukunichazela yona, nibuye kimi nemibuzo.